Mbekanyamushumo hedzinoni dzi thusa kha u vhudza vha na u tsivhudza vhathu uri dwadze heḽi noni ḽa HIV and AIDS kana dwadzetshifu ḽi languliswa hani kha kutshilele kwavho kha ḓuvha na ḓuvha nahone vha nga ḓi tsireledza hani uri vha kone u tshila vhutshilo vhulapfu ṋamusi vho ḓi wanwa upfhi vha na dwadze heinoni. Mbekanyamushumo hedzinoni dzi thusa hafhu na kha uri vhathu vha kone u ḓivha nzulele yavho zwi tshi ḓa kha sia ḽa dwadze ḽa HIV.

Vhuponi hahashu a thi tu vhona vhathu vha tshi to swika hune vha haṱuliwa nga uri vho itisa hani miṱa yavho kana vhuteamiṱa havho.

Tshine tsha nga to itiwa hayani ndi uto tevhedzela maga a uri muya u kana u dzhena na u bva nḓuni zwi nga izwo zwi nga itiwa nga u vula mafasiṱere na u tendela muya mufhe u tshi dzhena na u bva.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a re na vhulwadze ha TB a dzulele u dzhia dzilafho nga tshifhinga izwi zwi ḓo vha zwi khou itela u thusa uḽi thivhela dwadze iḽi uri ḽi sa pfhukele na kha vhaṅwe vhathu na phodzo ya muthu ane o wanala a na vhulwadze uvho ha TB.

Muthu ane avha na dwadze ḽa TB u fanela u vha muthu ane a ḽa zwiḽiwa zwi ngaho makumba, dzi ṋawa, khovhe, maafukhada na dzi nḓuhu henedzi.

Muvhuso u tea u khwinifhadza dzi bada dzashu uri hu kone u vha fhethu hune ha tshimbilea izwo zwi ḓo kona u ita uri na tshumelo ya shishi vha tshi kona u vhidziwa fhethu hune ha vha na thaidzo kana hune havha na khakhathi vha a kone u swika hanefho hune vha nga thusa.

Ee ndi zwa ndeme uri vhathu vha ṱalutshedziwe ndeme ya masiandoitwa ane a shuma a itea musi vhathu vho shumisesa vhuteamiṱa izwo zwi ḓo thusa uri vhathu vha vhe vho fhaṱuwaho nahone zwa thusa na u anḓadza nḓivho.

U thivhela u kavhiwa nga vhulwadze ha HIV muthu u fanela uri musi a tshi ita vhudzekani a shumisa khondomo tshiṅwe tshine a nga ita hafhu ndi u sa shumisa dzi ṋeleṱe dzo no shumisiwaho nga vhaṅwe ṋamusi a tshi kho thusa muthu ane a vha a khou bva malofha a ambare zwiambaro zwa tsireledzo zwo lugelaho u shumana na vhalwadze kana muthu o huvhalaho.

HIV yo imela human immune deficiency virus.

Musi u tshi amba nga ha vhuteamuṱa vhunzhi ha vhathu a vha u dzhieli nzhele vha lingedza u shavha shavha nga u sumbedzisa uri vhone avha kho ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani na u ḓi sumbedzisa uri vhone vha na vhuṱali zwi tshi ḓa kha heḽi fhungo naho vha sinaho vhuṱali.

Ndi nga eletshedza vhaswa uri vha fanela u ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa uri vha kone u langa mbebo ya kha muṱa wavho na uri hu sa itee zwiṅwe zwine vho vha vha songo zwi lavhelela zwavho fhedzisela zwitshi vho ita uri vha dzhie tsheo dzine dzi kwama mitakalo yavho nga nḓila mmbi.

Tsha u thoma tshine nda nga to lingedza tshone hu vhe vhuise masheleni anga murahu hu nga vho u vula mulandu mapholisani wa vhufhura nda vha ṱalutshedza uri ndo swika he nda fhuriwa musi ndi tshi khou lingedza u renga tshibveledzwa tsha u fhungudza muvhili fhedziha a thongo tsha tshi wana tshibveledzwa itsho na muthu o nthengiselaho a thi tsha muwana muyani.

Muvhuso tsha ndeme tshine wa nga ita u thusa vhathu vha re na vhuholefhali ndi u vha ṱodela vhathusi vhane vha ḓo vha thusa avho vhane vha balelwa u ḓi thusa, kha ṅwe vha wane muthu a khou balelwa nga u ḓi thusa kha u ṱamba uri a kone u yo swikelela pfunzo kana mutakalo. Muvhuso u fanela u swika hune wa ḓisa thuso henefho ya vhathu vhane vha ḓo thusa vhathu vha re na vhuholefhali vhaṅwe vha ḓovha vha kho balelwa u nga ḓi swikisa fhethu hune vha swikelela mutakalo muvhuso u fanela u ita tshumelo ine ya swikelela kha vhathu vhane vha vha na vhuholefhali.

Vhatholi vhanzhi a vha khou zwikona wo lavhelesa nga maanḓesa kha dzi sekithara dza private ngauri tshe vha lavhelesa tshone hu vhesa u ita masheleni u fhirisa mitakalo ya vhashumi.

Nṋe vho athi thu swika hune nda ḓi wana kha nyimele ine ndo vha ndo ḓihwala ngauri ndi muthu wa tshinnani.

Miduba ine ya vha khou foliwa ndi vhona zwi songo fanela nga uri muvhuso u fanela u dzhia nzhele ya uri u swike hune wa thola vha thusi vhanzhi kana vha thuso ṱhanngela na vho nese vhanzhi uri vha ḓo kona u thusana u fhungudza miduba iyo.

Maitele ayo ha fhaṱi tshitshavha ngauri ndi zwa ndeme uri ṅwana wa musidzana arali a tshi ḓo ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani musi miṅwaha yo tea na musi i sathu tea vhunga vha tshi ḓi dzhenisa kha vhudzekani a ḓivhe ndeme ya vhuteamiṱa huu dzivhela unga vha na vhana vha songo lavhelelwaho na u nga wana malwadze.

Manwe a maitele ane o vha tshi itiwa musi u ḽa kha u tea muṱa ho vha hu maitele a u bvisa vhudzimu musi hu tshi khou itiwa vhudzekani musi muthu wa munna a saathu u swika hune a bvisa luḓi lwawe lune lwa tea u dzhena kha wa mufumakadzi tshiṅwe tshine tsha vha tshi tshi itiwa hovha hu mafhungo a u mamisa izwi hu tshi kho itelwa uri mufumakadzi a sa ṱavhanyedze o ya kha tshipiḓa tshine havha o lugela u vha na ṅwana ngatsho.

Muthu anga ḓi tsireledza kha u wana TB nga u sa vhesa tsinisa na muthu ane o wanulusa uri una TB. A nga dovha hafhu a tsireledz ḓi tsireledza kha u wana TB nga u dzulela u vha muthu o kunaho izwi anga zwi ita nga u ṱamba zwanḓa na u dzulela u tshila vhutshilo vhune havha ha mutakalo u tshi katela u ita nyonyoloso na u ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo.

Mishonga ya tshirema ine ya shumiswa u lafha muthu ane o fhirea milenzhe i katela tshumeriki na mafhi izwo zwi zwiḽiwa zwi thusa kha u tsireledza na u thusa u fhaṱwa ha marambo maswa.

Ndi zwithu zwo khakheaho uri vhana vha ḓiwane hune vha tambisa khondomu sa mabaḽoni izwo zwivha zwikho itiswa ngauri ndi u laṱea ha tshomedzo dzine muvhuso wavha wo dzi itela na vhathu uri vha kone u dzi shumisa u thivhela malwadze. Ndi vhuḓifhinduleli ha vhabebi u funza vhana uri vha sa ḓi wana hune vha ḓi wana vha tshi kho tambisa khondomo sa mabaḽoni.

Mvelele i ya thusa kha uri u ḓivhiwe uri ndi zwa ndeme u ḓi dzhenisa kha mafhungo a u fumba u tshi itela mutakalo wau.

Nḓila ine muthu anga i dzhia yau ḓi tsireledza kha vhulwadze hovhu noni ndi a u ḓidzhenisa kha vhudzekani ho tsireledzeaho u sa shumisa ṋeleṱe dzo shumisiwa nga vhaṅwe na u ambara tshomedzo dzo fanelaho musi u tshi kho fara zwiluḓi zwa muṅwe muthu ane wa sa ḓivhe tshiimo tshawe.

Tsha u thoma ndi nga lingedza u ya u amba na dokotela uyo we a nthusa u thoma hu lingedza u nga tandulula hovho vhuthada arali vhuthada u vho ha bala ndi nga swika hune nda ya ofisini dza vha mutakalo nda vha ṱalutshedza tshiimo tshine tsha nyimele ine nda vha khayo ubva hafho nda pfukisela mafhungo ayo kha khantsela ya zwa mutakalo nda ṱalutshedza na henefho zwine zwo itea. Ndi vhona unga ndi zwone zwine zwa nga ita uri ndi kone u ḓi wana ndi tshi khou wana masheleni anga murahu.

Ndi nga swika hune nda ima nda ya litsha zwa vhudzekani nda ya tshibadela uri ndi kone u wana thuso yo fanelaho uri muthu a i wane musi khondomu yo phamuwa.

Ndi vhona zwi songo fanela nga uri muvhuso u fanela u dzula u na mishonga tshifhinga tshoṱhe sa vhunga ho vha na pfulufhedziso ya uri vhathu vha ḓo wana dzilafho ḽa mahala.

Mushonga une wa shumisiwa kha tshiunza midzi ya hone a thi ḓivhi mara ndi vhona unga ivha i kho itelwa uri ṅwana avhe na dakalo kana uri ṅwana avhe na mutakalo.

Ee nḓisedzo ya vhuteamiṱa i ndi ya ndeme ngauri ya sa swika vhathuni ari nga koni u i dzhiela nzhele kana ari nga kona u nga swika hune ra ḓi wana ri khou ita vhuteamuṱa arali ri vhathu vha maḓuvhano vha songo vhudziwa kana vhathu vha musalauno vha songo vhudziwa.

Arali ndi kha mbekanyamushumo i noni ya vhuteamuṱa musi ndi tshi ṱoḓa u i ṱutshela ndi zwi itisa hani. Iṅwe mbudziso ine wanga vhudzisa ndi ya uri na i mbekanyamushumo ya vhuteamuṱa a i na masiandoitwa asi avhuḓi na kha muvhili wanga.

Zwone azwi tuvha zwa ndeme arali muthu a tshi nga kona u swika vhuongeloni fhedziha arali muthu a tshi nga balelwa u swika vhuongeloni ndi hone hune nda vhona unga tshumelo ya mutakalo ine ya hayani i ngavha ya ndeme izwi zwi nga thusa kha u kona u vhulungiwa ha masheleni kha muvhuso.

Muvhuso u nga shumisa thekinoḽodzhi ya maḓuvha ano u nga wana mitshini ine ya nga thusa muthu uri a kone u nga swika hune a sa ṱoḓi muthu ane a nga muthusa i mitshini inga wanala kha mashango o fhambanaho.

Iyi ndi nyimele i songo leluwa na luthihi mara ndi nga swika hune nda ḓi khokhomedza nda ḓivhea fhasi nda ṱalutshedza uri ndo no ḓi dzhenisa kha iyo nḓowetshumo ya zwa vhudzekani ngazwo ndi tshi vho humbula uri ndi sa itele vhathu mihwalo ndi humbula u ḓi dzhenisa kha heinoni tshumelo ya vhuteamuṱa.